Dumela monghadi. Ke ne ke letsitse mabapi le ho ka tseba le ho ka batla tlhakisetso mabapi le kopo eo lelapa la heso le ileng la e etsa ya ho buseletswa lefatshe. Lebitso ke Mokoena Dikenkeng ya dulang Tsheseng. Ee kopo ne re entse maqalong a Pherekgong. O kea leboha monghadi.

Ee nkile ka utlwela ka dipolasi tse sa kgathalleng maikutlo a basebeletsi ba teng le polokeho ya bona. Ka hore bo rapolasi ba tla be ba hlorisa basebetsi. Ba ba sebedisa tlasa maemo a sa bolokehang a tshebetso. Ba bile ba sa ba ngodisa le Lefapha la tsa Tshebetso hore ha ba ke ba lemala mosebetsing, ba thole se itseng.

Malome ke ne nka o eletsa hore o etele diofisi tsa Lefapha la Land Reform ka toropong ofising e ka mokatong o hodimo ofising ya pele. Ke moo o tla fihla o ntsha seboko sa hao teng, o ba hlalosetsa mabaka dintho tsohle tseo etsahelletseng, mme ke teng moo o tla fihla o fumana thuso.

Ke bone hore temo e bapala karolo ya bohlokwa naheng ya rona ya Afrika Borwa ka hore. Ha ba di ba dinaha tse kantle, ba kenya order-ra ya e ngata ya ya dijo tse itseng. Ke ka hoo re ka kgonang hore ho hirwa batho ba bangata ebe ho qaleho ya mesebetsi e ba teng e ya etsahala. Malapa a kgona, batswadi ba kgona hore ba kgone hore ba fepe malapa a bona ka mosebetsi o tla be o entswe ke Lefapha la tsa Temo.

Lehlwa le na le ditlamorao tse mpe haholo, ho boratemo ka ha le ka dieisa kotulo. Le ka senya dijalo lebile le ka bolaya diphoofolo tse ka bang di leng teng polasing eo. Tjeho ya dijo tse fepang diphoofolo ya eketseha, ka ha e tla be se ntse dijalo kapa bojwang beo bo tla be bonne, bo tlameha e be bo jewa ke ke diphoofolo.

Motswalle na ekaba ke eng e hlokahalang hore motho a nke karolo hore a ka thola dithuso mabapi le taba tse tsa tsa tsa mananeo a temo? Ebe hona ba ka o thusa ka hore ba bao bao fe polasi kapo ba bao batlele poloto? Moo o tla ithuta ho jala teng kapa ba tla ho isa dipolasing tse itseng hore o lo ithuta ka temo? Kapo ka diphoofolo, le hore na di hlokomelwa jwang hore o kgone ho ba le tsebo e itseng?

Letsatsi leo ke ne ke qala ho bona ha ho hangwa lebese la phofoolo. Ke ne ke thabile haholo hobane e ne le ha ho hangwa lebese la la kgomo. Ke ne ke sa ke ne ke sa ke ne ke bona feela lebese ha ntse re fuwa lebese, re le ja, empa ke sa tsebe hore na le tswa kae, le tholahala ka ka mokgwa wa tsela e jwang. Sena se ile sa etsa hore ke utlwe ke, ke thabile haholo. Ke bona hore tsela tsa Ntate Modimo tsa ho etsa dintho di makatsa e le kannete.

Mapolasi a solar kapa solar farming ke phehlo ya ya motlakase. Ho sebediswa letsatsi, e thusa ka hore ha hona di-chemical-e kapo di eng kapa eng e kotsi, empa ho fehlwa motlakase ka letsatsi. Ha ho na ditjeho tse tshwanang le, tsela e tlwaelehileng ya motlakase. Ditjeho tsa teng tse turang ho itshebedisetswa feela di-solar panel-e ho fehla letsatsi, ho fehla motlakase ka letsatsi.

Nka eletsa batho ba lahlehetsweng ke mosebetsi, ka lebaka la dipula tse neleng, ka hore ba ba apply-ele di three fifty tsa Sassa tsa mmuso.

Menyetla e mengata e fumanehang ho rekiseng thepa ya balemi ka hore. motho a rekisang thepa ya balemi a ka iphumana a sebetsa le borapolasi, a ka iphumana a sebetsa le dikolo le dipetlele le makala a mang a a mmuso. Ebile ha o rekisa thepa ya balemi, o ka sebetsa haufiufi le le borapolasi, wa kgona ho thola feedback hore di dihlahiswa tsa hao kapa yona thepa ya hao e sebetsa hantle ho le hokae wa kgona hore ho be le moo oe lokisang teng.

Mme kajeno ke ne ke ile polasing ya ntate, mo ke ileng ka makala haholo ha ke fihla le ho utlwa bohloko. Ke bona tshenyehelo e etsahetseng, ka baka la difefo tse etsahetseng, dijalo di, di tsumohile di shwele. Tse ding tsa diphoofolo jwalo ka dikgoho tsa mahe le tsona di shwele di lahlehetswe ke bophelo. Dijo tse neng di behilwe tsa, tsa diphoofolo di senyehile. Ke hore ke tshenyo e nngwe e tshosang.

Tse ding tsa dirapa ho dirapa tse tse emmeng leboteng ke dirapa tsa samannete. Ha tse ding tsa dirapa e se dirapa tsa samannete, empa e le dirapa tse tse kgabisitseng tse ding di jetswe. Yaba methapo ya teng e ya hola, e namela leboteng.

Boramabenkele ba sebedisana mmoho le le borapolasi ba fapaneng, ka hoo, ke ka hona o tla fumana ka lebenkeleng. Ho dula ho na le dihlahiswa tsa meroho ka ha ba, ba supply-uwa ke ke borapolasi ba fapaneng, ke bona ba ba nehang meroho e fapaneng. Ha e meng ba e nkile polasing ena e itseng, ba e fumana polasing ka hoo ba sebetsa le dipolasi tse fapa fapaneng.